Mo motseng o ke dulang mo go one, go na le building e bidiwang Centre. Mme fela ga e dirisetswe sepe. E fela e naa bagolo ba ba sa kgoneng go ithekela dijo ka nako ele ya dijo tsa motshegare. E fela ba ba naa dijo ka matsatsi e seng kgapetsa-kgapetsa. Mme go ka tlhokagala gore bagolo ba direlwe building e e siameng gore ba kgone go ka ya gwa go itapolosa teng ba berekise matsogo a bone jaaka go roka le go loga diukaungo gore ba kgone go ikatisa matsogo a bone ka nako tsotlhe.

Dingwe tse di tlwaelegileng mo bathong ke gore bagolo ga ba ntse ba gola jaana, ditlhaloganyo tsa bone di a fokotsega ka re ba boela bongwaneng. Fela batho ka bontsi ba isa bagolo ba bone ko mafelong a a farologaneng gore ba kgone go thusiwa nako dingwe. Ke gore bagolo ga ba na motlhokomedi o siameng mo ntlong. That is why ba felelletsa ba isetse bagolo ba bone ko mafapheng a a farologaneng. Mme seo se dira gore batho bangwe ba tlhoafale a sa itumela. Mme a ratile gore a nne le ba lelapa la gagwe ka matsatsi a gagwe a bofelo mo botshelong, a itumele.

Setso nako dingwe se re gatella thata mo goreng re sa kgone go ka latela melao ya teng ya nako dingwe. Se gatella thata rona bašwa gore re latele tsela tsele tsa bogologolo. E fela nako e ka nako e nngwe e farologaneng. Mme bagolo bone ga ba tlhaloganye seemo seo. E ka nna gore mogolo pelo ya gage e nna botlhoko a re o latlhilwe ke ba lelapa la gagwe. Mme fela fa a fitlha ko mafelong a tlhokomelang batho, a ba sa nesege, a sa itumele ka gonne a nagana gore o latlhilwe ke ba lelapa mme go sa nna jalo. E fela e le mabaka a a farologaneng.

Ba na le seabe sa gore ba tlhokomele batsofe ka tsela e siameng. E fela mo nakong ena ba lelapa ba felela ba fella batho ba ba godileng pelo ba sa nne pelotelele ka bone. E fela eya ko setšhabeng. Ba nna le pelo tse dikhutshwane mo bagoding ba sa ba tlhokomele ka tsela e siameng. Se farologana thata go ya ka setso gore go tla mmago le rrago gore matsatsi a botshelo a nne matelele.

Mo ke dulang teng, go na le ditirelo tse di kalo tse di tlamelang bagolo. Ke yone fela ya e e tlamelang bagolo ka dijo. Mme ga ba dule teng. Ba ba naya dijo fela ka nako ele ya ura ya bongwe gore ba ye go ba ba sa kgoneng go ka ikaapela. Ka nako ba kopa gore ba ba go kopa dilo khaa centre-reng. E be nna yone lefapha le le ko toropong le le thusang bagolo ba ba godileng ba ba isitse teng gore batlhokomelwe ka dinako tsotlhe ba seyo ko malapeng a bone.

Mo tikologong ya me ke dulang mo go yone, ke mo go centre-ra teng. E e tlamelang bagolo ka ka dijo tsa ura ya bongwe gore ba kgone go ka ja. Ke bone ba ba sa kgoneng go fitlhelele go ithekela diyamaleng tse di gore ba kgone go ka tokafala mo mmeleng. E be nna center-a e ko toropong e e tlhokomelang bagodi ba ba isiwang teng gore ba ba lebelele nako le nako, ba ba tlhokomele ka nako, ba sio ko malapeng a bone.

Ke akanya gore puso e dire ka natla go ka tlhokomela bogodu ka gonne bagodi ba le bantsi ba mo malapeng a bone. Bana ba ba sotlha. Le bone ba ba tsubang diretebatsi ba ba tseela ditšhelete. E fela ke nagana gore ba ba direle di transport-o. Le gone ba ba direle di-building tse ba ka yang go ka ya go ikhutsa teng. Gwa go nna koo. Fa ba na le mathata mo malapeng a bone go tla tlhokomelo e ntle. Le bona le ditlogolo tse di sa ba tlhokomeleng ka nako kgotsa ba

Ke akanya gore pension-e ke yone e e dirang gore bagolo ba sa tlhokomela sentle ko malapeng a bone. Ka gonne ba bangwe ba malapa ba lebeletse madi fela. Ga ba na tlhokomelo epe mo bagoding kgotsa batsofe gore ba atlafale mo mmeleng ya bone, ba kgone go ja sentle ka nako